Ke a ba bolella hore ke mpa feela hona le mo ke tatetseng ha ke a ba feta hobane ke ba nyatsa, kapa hona ho ba kgesa. Ke mpa ke le motho ya tatileng, ya ingwetsweng ke mosebetsi.

Seo re ka se etsang ke ho isa thuto dikolong, moo batjha ba kopaneng teng e kabang dipapading, kapa dibakeng tsa boithabiso, mme ra hlalosa ka botebo ditaba tsa ho thibela pelehi.

Ha ba araba ke leboha, ha ba arabile e be ke tswela pele ho hlalosa maemo a ka le hore na ke hokae.

Ke bona e le yona tharollo ka ha, ha o ya mapoleseng, a tla o thusa ho sireletsa kgahlanong le motho yao hlekefetsang.

Dumela mme kapo ntate, ke o ngolla mona ho o tsebisa hore re hanetswe ho kena sepetlele ke basebeletsi ba sepetlele sa hao. Ka mabaka a sa utlwahaleng, mme re kopa o kene dipakeng ka bookamedi ba hao, hore re rarolle taba ena e bileng teng ka Mantaha. Re tla lebohela tshebetso mmoho ya hao.

Dumela mme kapo ntate ngaka, ke e mong wa bakudi ba ne ba le sepetlele sa hao ka Labobedi, ke rata ho o leboha haholo ka tshebeletso eo re fileng yona, mme re re o tswele pele ho sebeletsa ba bang jwalo. Ke a leboha.

Ho haha sepetlele sa ka, nthwe ne ke tla etsa ke hore, ke sebeletse ka kotloloho le ka makgethe a maholo haholo maqheku le maqhekwana ha mmoho le bana. Ho fapaneng ho ne ke tla o etsa ke ho etsa bonnete ba hore, maqheku a latang ditlhare tsa bona tsa kalafo, tsa mafu a nako e telele ha fole mela hohang ebile, a fumana dijo pele ba nka ditlhare tsa bona, mme le bana ke neng ke ka ba etsetsa sebaka se kgethehileng sa bona sa ho bapala le ho etsa bonnete ba hore ba bapala ba lokolohile, mme ba fumana thuso eo ba e hlokang.

Ho nka dikeletso, ka tsa bophelo ho batho ba seng basebeletsi ba bophelo, ho fosahetse ebile ho kotsi, ka ha sena se tla ba ka hore lefu le o tshwereng le tswele pele ho baka kotsi mmeleng wa hao, ka ha ba sena botsebi ba ho ka o eletsa. Hape dikeletso tse ba o fang tsona di ka baka bolwetse bo botjha hobane di fanwa ke batho ba senang tsebo e nepahetseng, e felletseng.

Boholo ba batho ba mahaeng ha ba sebedise, ditshebeletso tsa thero ya malapa ditliliniking. Lebaka la bona ke ho ba, ba na le ditumelo tse fapaneng, mme tse sa dumellaneng le thero ya malapa. Ha ke e mong wa bona, mme ke tseba bohlokwa, ba thero ya malapa.

Taba ya phepo e fosahetseng ke e hlola ka ho lema dijo serapeng. Sena se nthusa hore ke ske ka iphumana ke tlameha ho ya dishopong ho reka dintho tse bonolo jwalo ka bo moroho. Ho ruwa leruonyana le lenyenyana la dikgoho hwa thusa hore o ka ba le mahe, wa ba le nama ya kgoho.

Dumela ntate titjhere, ke founa mona ka tletlebo ya hore bana ba rutwa ka tsa thobalano sekolong. Mme ha ke dumellane le seo, ka ha seo, se ka sa fa bana menahano e fosahetseng ya hore, thobalano ke ntho e nepahetseng hore ba ka etsa pele ho lenyalo kapa ba ntse ba le dilemong tse tlase mme ke eletsa sekolo ho ka itekola le ho fetola mokgwa ona wa thuto. Ke a leboha.

Ho fihlisa batho ba mahaeng dipetleleng tsa toropong, mmuso o ka tsetela haholo hodima dikoloi le mekgwa e mong ya tsamaiso, e ka reng dipere. Ho thusa hore baoki ba etele metsana e mahaeng, le hore bakudi ba kgone ho fihla dipetlele tse kgolo tse toropong.

Mamela meriana ena e kotsi haholo ho batho ba senang mafu ana o nang le yona. Ka hona, ke tlo e pata hole ka ha re dula le batho ba bangata ka tlung ho kenyelletsa bana, le ba bang ba sa tsebeng bokotsi ba meriana ena. Jwale ke kopa o be hlokolosi haholo ka yona, mme o ntumelle hore ke e behe mona moo ke behang, hole le mo batho ba ka fihlelang teng.

Ke bone banna ba imetswe haholo dikelellong haholo, e bakwa ke tikoloho eo banna ba phelang ho yona, le ditebello tseo batho ba bang le tsona ho banna. Re iphumana re le banna, re kgeswa mosebetsing ka bonna ba rona, ho kgethwa ho hirwa basadi empa qetelllong ho ntso ho lebeletswe hore monna e be yena hlooho ka tlung. Ebe ha ona moo banna ba llelang teng ho ba, ha ba lla ba hloka thuso ba hlaha e le banna ba nang le bofokodi bo boholo setjhabeng, ebe ehlile ha ba nkelwe hloohong ho fihlella motho a ipolaile.

Ha ke ne ke kgutlela hae, pula ile ya qalella ho ona, le hoja ha e sa qalella hona ka matla hanghang, empa e se kgale e ile yana ka matla. Ka nako yeo, ke ne ke tsamaya hara masimo ke ya ke lebile motseng, o teng ke ne ke tlang ho fumana koloi e nkisang hae. Ke ile ka hahamalla ho ya pele, ka hopola hore nke se ipate tla sa difate ka ha ho le kotsi hobane e ne ena ka letolo, ke ile ka tswela pele mme hang ho ba ke kene motseng moo ke ile ka kokota ntlong ya pele, ya ba ke kopa botshabedi teng.

Ke boikarabello ba banna ho etsa bonnete ba hore, ba ya ngakeng mme ba hlahloba seo se lokelang ho hlahlojwa. Ka ha maphelo a bang tsietsing ke a bona le ya malapa a bona a amehang.

Ka pono ya ka, meriana ya setho ha e betere ho feta ya sekgowa. Ka ha ya sekgowa, ho entswe diphuputso tse felletseng ho bona hore na ditlamorao tse ka tlang le meriana ena ke difeng, mme hwa ngola fatshe hore mang le mang a ka ifumanela tsebo eo.

O ka thola tshwaetso ya COVID-19 ka ho bapela motho ya nang le tshwaetso ya COVID-19, ya ba wa hohlola ya ba tshwaetso ena e tsamaya ka moya ho o fihlella dinkong, molomong kapa sefahlehong sa hao, ke moo o tla itshwara teng, ebe wena o e fetisetsa ka molomong kapo ka dinkong. O ka boela wa fumana tshwaetso ena ka ho tshwara moo motho a nang le tshwaetso a tshwereng teng, ya ba ho tloha mono o itshwara molomo, o itshwara dinko kapa o itshwara mahlo. Motho ya nang le tshwaetso ena re mmona ka ho hohlola ho fufulelwa, ho lahlehelwa ke tatso le ho tshwarwa ke sefuba se boima haholo, mme hape a ka sitwa ho hema.

Taba ena e bakwa ke basebeletsi ba tsa bophelo, ba sa etseng merero e tswelelletseng. E bakwa hape le ho se etse dipatlisiso kgafetsa kgafetsa ebe ba sebedisa dipalopalo tsa kgale.

Batjha ba sa le matjato, mme ba ipona ba le bahlale. Jwalo ka ha Sesotho sere, botjha bo makoko. Batjha ba hloka mamello eo batho ba baholo ba hlokang hore o be le yona hore o ba hlokomele.

Bontate le bomme ke phoqeile hampe ke ketso ya lona ya ho lahla meriana ka bohlaswa bo jwalo, ka nnete ke lo le tlaleha ho ba ikarabellang. Le tseba bo kotsi ba nthwe le entseng ho ba lena le mangolo, nkang dipampiri le yo hleka bohlaswa bo no bo le bo entseng pele ke le tlaleha sepoleseng hona jwale.